Ha ngwana a qeta ho hlaha hona le moetlo o latelwang. Motswetse le ngwana ba lokisetswa kamore ya bona moo ba tla dulang teng ba le babedi, moo ba tla robalang. Mme baeti ha ba lokela ho bona ngwana, kapa mang le mang ha lokela ho bona ngwana ka mora matsatsi a leshome a sa qetile ho bolla. Jwale ka mora matsatsi a leshome, ke ona ngwana a tla a tswang ka mono a bonwa ke mang le mang. Empa wa lokela ha ebane o tlo bona ngwana o s'ka tla o le matsoho, o tle o tshwere nthonyana for ngwana. Hape o lokela ha o tla o tlo sheba ngwana, o dule nakonyana ka tlung ho ba ho ye hothwe maoto a hao sa ntsane a tjhesa a tswa seterateng. Mme ka nako eo hape ngwana o ka kgona ho mo ananela ha a qetile matsatsi ano a leshome. O mo rehe lebitso le o mo rehe lebitso.

Basotho re rata mphe mphe ya lapisa. Jwale re rata ho fuwa, empa ha re rata ho ithuta. Bongata ba rona ha se ratile ho kopa, jwale ha ne re ka bala dibuka ra ithuta ho lema, ke be bongata ba rona re sa kope mme re le setjhaba se tswelletseng pele. Mme hape-hape ntho tse etsang re se batle ho ithuta ke ho ba re sa ratane, re sa hlomphane. Ho ba ha ne re ratana, re hlomphana ne re tla kgothaletsana ho lema le ho bala dibuka. Kgodisong ya bana ba rona kannete-nnete ha se kgodiso e lokileng ho ba batswadi ba bang ha batle ha o kgalema bana ba bona, mme le ka mokgwa oo batswadi ba bang ba kgalemelang bana ba batho ha se ka tsela e nepahetseng. Ba bona ba ba kgalemela hantle empa ba batho ba ba bohale ho feta ba tau.

Lebaleng la dipapadi ho monate haholoholo hoba ya monyane o hlompha a moholo, ya moholo o hlompha ya monyane. Mme re keteka kaofela, re bine re le bohle, re le ntho e le nngwe. Mme ho sena le kgetholo, hlompho e le yona nthwe re beileng pele. Lebaleng la dipapadi ke moo setjhaba se kopanang teng se bang nthwe le nngwe teng. Jwale batjha ne ba leka ho ba eletsa hore ha ba ya lebaleng la dipapadi ba ke ba tlohelle tahi hanyenyane hoba tahi ke yona mobaki wa dintwa lebaleng la dipapadi. Mme ba bang ba bona ba lahlehelwa ke maphelo. Jwale lebaleng la dipapadi ke yona poleke e lokileng for setjhaba. Mme ke moo re fumanang lethabo la rona teng re le setjhaba.

Nama re se re besa haholoholo ha se re na le mekete ka metsing ya rona, kapa ka tsona bo di-christmas-e a se re nyakalla re le lelapa kaofela. Le yona nama ya braai, ha re keteka se re besa yona haholoholo. Mme nama eo nna ke e ratang ke nama ya fariki le ya nku ha di besitswe. Atjhe, ya kgoho a ke ithatela yona empa ya fariki le ya nku ke tsona tse hapileng pelo ya ka tse ke ithatelang tsona.

Hore le ena e be le lebitso, a itsebe hore ke mang? O tswa kae? O ya kae? Ho bohlokwa o itsebe o mang? Sepheo sa ho rera lebitso ke o tseba hore o mang? O tswa kae? O ya kae? Mme o tswalwa ke mang? Ke sona sepheo se seholo seno o rehwa lebitso. Re ba reha lebitso ba itsebe hore ke bo mang haele hantle-hantle? Mme ba be motlotlo ka hore ke bo mang? Ba se lebale moo ba tswang teng hobane ha o sa tsebe moo o yang? Moo tswang, o keke wa tseba moo o yang. Ho bohlokwa o itsebe pele o le motho hore o mang?

Batswadi seo ba ka ba se kenye mabitso o re wa reelletsweng ke baholo ba hore na ke hobane bona bane sentse ba ena le mabitso ano a rona le pele re tlo hlaha, ke mabitso bane bana le ona, ba behetse rona. Jwale itse re hlaha, yaba ba se ntse ba empa meetlo ha ya ba dumella hore ba re fe mabitso ana. Jwale hwa tlameha ho etsetswe mekete jwale, jwalo ka mokete wa ho rehella ngwana lebitso, ho ananela ngwana o mo rehe lebitso. Ke moo o tla fuwang mabitso a rona a baholo jwale, mme batswadi ba bangata ha ba rate ho wa kenya bukaneng tsa rona tsa boitsebiso mabitso ao re wa reelletsweng ke baholo ba rona.

Jwale tsatsing la kajeno ke o letsetsa ko tlo tsebisa hore ngwanaka o sa kgutlile bathong. Re a tseba kwana bathong hore ehlile ho thata, mme ha ho bonolo. Jwale o kgutlile ho felletse, ba felletse kaofela. Jwale ke ao mema, o tle o itokisitse mmanyeo. Nako ke hora ya borobong ka Sateretaha, Moqebelo. Mme o tlo apere seaparo sa hao sa bomme, akere wa re tseba mmanyeo. Eya le yona kobo ya hao, lesolanka la hao. Eya mosadi.